Okokuqala nje, ukuqinisekisa umntwana wami ukuthi azi ukuthi noma ngabe isimo singakanani futhi noma ngabe sinzima kanjani kodwa sizodlula kusona ngokubambisana. Izinyathelo zesibili ukuthi ngithole izeluleko kwabantu bomthetho, ukuthi esimweni esikanjena yini engasilekelela ukuze umntwana athole ubulungiswa kujeze umenzi wobubi. I-step esilandelayo nestebhu esibalulekile yilesi sokuthi ngizame ukutholela umntwana usizo lokululekwa ngokwezengqondo ukuze engeke azithole esenengcindezi ngenxa yale simo esuke ebhekene naso.

Lezi iy'kundla yibaluleke kakhulu ekugqamiseni amakhono amaciko amancane asafufusa. Kungawumbono omuhle noma kungawumqondo ophusile ukuthi ukuze nawo lamaciko asafufusa ukuthi zidlale amaciko vele asedume kakhulu kanye nalawa asemancane ngendlela elinganayo.

Ngizothanda ukubingelela, ngaphambi kokuthi siqale ngokukhulu nje ukuyithoba ngicela ukuthi omakhalekhukhwini bethu sibavale noma sibabheke ku-silent. Imbangela yalokho ukuthi le phrojekthi esizoyiqala manje inkulu kakhulu. Idinga ukuthi zonke iy'ngqondo zethu zibe la, nemizimba yethu nokucabanga kwethu konke. Ukuze sizokwazi ukuthi siphushe umsebenzi ngendlela efanele. Lokho kuzosilekelela kakhulu ekutheni sisheshe siqede. Ngiyabonga.

Lokhu kuyoba nomthelela omumbi kakhulu ngoba abantu abaningi sebethembele ekubeni ama-content creators ukuze bazuze imali noma bahole ukuze impilo yabo izoba lula. Ukufika kwalolu hlelo lama-AI kuzonciphisa amathuba abo ukuthi bathole imali. Lokho kuzokwenza ukuthi kwande ukuntula kwemisebenzi, kanti le ndlela yezinkundla zokuxhumana bese kuyiyona ndlela abantu abaningi abaphila ngayo.

Into ebaluleke kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uziveze. Ukuyiveza yikona okuheha abantu ukuthi bakulandele, ngaleyo ndlela uzothola abalandeli abaningi nababasha. Okunye okubalulekile ukuthi hlanganyela nabanye.

Into emnandi kakhulu kula buchwepheshe bamanje ukuthi sekuney'nhlelo ey'ningi ezisebenza komakhalekhukhwini phecelezi ama-ephu. Ngaleyo ndlela kufana nokuthi uphethe umhlaba esandleni, ayikho into ongeke uze ukwazi ukuyenza.

Kungangiphatha kabi kakhulu lokho ngoba loko kungabe kuchaza ukuthi lo muntu engihamba naye akekho la esikhona. Kushuthi ingqondo yakhe isey'nkundleni zokuxhumana noma ngabe yini esiyikhulumayo lana angeke iwenze umqondo noma mhlampe ngeke ayizwe ngoba vele akekho lana. Into embi kakhulu-ke ngendaba yezinkundla zokuxhumana ukuthi sesalahlekelwa thina ubuntu, sesalahlekelwa futhi nayingqondo yokuxoxa isiqu nesiqu nabantu. Sesijwayele kakhulu ukuthi yonke into esiy'dingayo siyithola ey'nkundleni zokuxhumana.

Ngike ngahlangana nowesifazane owalekelela omunye wesifazane owayifakwe iy'thombe zakhe ngokungemvume yakhe ey'nkundleni zokuxhumana. Lo owayey'fakile lezi iy'thombe wayey'fihlile. Kusho ukuthi wayese akhawuntini efihlekile. Lo wesifazane-ke uye wakuthathela ezandleni zakhe ukuthi asebenzise ubuchwepheshe bakhe ukuvundulula lo ocashile ukuthi uwubani. Ugcine etholakele, futhi wathathelwa iy'nyathelo zomthetho.

Njengoba ngivele mina nginalo uhlelo noma i-application ehlangene nebhange lami kumakhalekhukhwini wami. Lokho kwenza ukuthi kube lula kimi ukuthi ngihlele nebhange lami ukuthi izimali ezithize ezifanele zibe sey'ndaweni ezithile noma zingene ema-akhawuntini athile engiwakhokhelwayo ngezinsuku ezithile enyangeni, ifika khona ngesikhathi. Ibhange lami liyakuqinisekisa lokho. Loko futhi kuyangisiza mina kungongela isikhathi esiningi sokuma kolayini abade emabhange.

Maningi kakhulu amathrendi esimanje kumadivayizi ahlakaniphile. Sekukhona o-generative IA, kukhona nezinhlelo ama-application akwazi ukulandela impilo yomnikazi weselula, kunamakhamera, kunama-security. Ziningi kakhulu, futhi le tekhnoloji noma lo buchwepheshe buyishintshile kakhulu imboni yezokuthutha ngoba njengamanje abashayeli sebeyakwazi ukusebenzisa iy'nhlelo ey'njengo-GPIS ukuthi bafinyelele la ebeya khona ngesikhathi bangalahleki.